Ena ho ya ka pono ya ka, ha se ntho e lokileng. Moruo wa naha wa ha jwale o wa tura haholo, mme molekane le mohlankana, ba tlameha hore ba buisane hore, ba rere hore ba sebedise disebediswa tse sebediswang bakeng sa ho rera lelapa, ho fokotsa tekatekano e bang teng ka malapeng, le ho etsa bana ba bangata ho sa dumellehang. Ho ya ka nna, eo ha se ntho e lokileng.

Bo nkgono ba rona ba seng ba tsofetse haholo, ba lokela ho hlokomelwa ka tsela e latelang. Dijarete tsa bona di lokela ho dula di hlwekile, matlo a bona a lokela ho dula a hlwekile, ba lokela ho hlokomelwa ka dijo, ba lokela ho hlokomelwa ka ho fuwa meriana ya bona ka nako, le hore ba hlapiswe, ka dinako tsohle ba dula ba hlapile, ba le hantle. Ka mokgwa oo, ke ba tla dula ba hlwekile, le ha batho ba fihla ba bona hore bonkgono le bontatemoholo ba rona, ba tshwarehile ka tsela e leng hantle, tsela e lokileng, tsela e ba hlokometseng, kore tsela eo re ba hlokomelang ka yona, ke tsela e lokileng.

Batswadi kopanong ya kajeko lenana ke le bitseditse yona, hobane bekeng enana ke beke eo ke tlamehang ho ruta bana ka thobalano, hape, hape ke ba rute le ka tsa ho rera lelapa. Jwale batswadi bana ha ba fihla mahae, ba bua ka taba tsena, le bue ka nnete hore ke mosebetsi e tlabeng ba o fuwe ho tswa sekolong, e ba tlamehang ba o yetse. Ene ho etsa honana, ho ruta bana ba rona hore ba tsebe ka ditaba tsena, hore di ya etsahala, ebile di teng, le dilemong tse ba leng ho tsona, ke dilemo tseo ba tlamehang hore re dule fatshe le bona, re ba rute re ba bontshe, le bohlokwa ba hore ba sebedise dintho tse rerang malapa nang, ke bofeng. Ke lebohile batswadi.

Mekgwa e mengata ya ho thibela tshwaetso ena ya HI _V. Ya pele ke ho se robalang, ya bobedi ho na le disebediswa tse bitswang di-condom-o, tseo e leng ka tsona tse ho reng o ka disebedisa, ho thibela hore o seka ba na le tshwaetso ena ya HIV. Hape, hape ho na le ntho e bitswang dipidisi, tsena tsa PrEP, e bolelang hore di o thusa hore o seke wa ba wa tshwaetseha ha bobebe, ke tshwaetso ya HIV, haholoholo hodima tsona tsohle, ke ho hore o seke wa etsa thobalano ntle le protection.

Jwalo ka motho wa ntate ya qetang ho bolla hona jwale, hore o fole ka potlako, ebile o fole hantle. Dintho tseo o tlamehang ho di etsa, ke hore o seke wa tatela ho etsa thobalano le motho wa mme, ya bobedi hlatswe leqeba la hao ka metsi a letswai, hoseng, motshehare, mantsibuya. Hoo ho ka o thusa hore o fole ka pele, le hore o fole hantle ka potlako e potlakileng.

Nna, ho ya ka maikutlo aka, taba ya di-booster shots e ile ya ndula ka mokgwa o seng hantle haholo. Ke ka hoo, ke ile ka nka sephetho sa hore booster shots a nkekebe ka e hlaba, hobane ke hlabile ente ya vaccine, ke ne ke batla ho bona hore na ha e le hantle ente ya vaccine, e na le matla ho fihlela hakakang. Ke le leng la mabaka le ileng la etsang hore ke seke ka hlaba booster shots.

Lerato mora wa ka, ha ele mona ke bona o se o le dilemong tsa dikamano tsa marato, eo nka o eletsang ka yona ke hore ngwanaka o seke wa kena thobalanong e sa tshireletsehang, ka mehla ha o kena thobalanong, etsa bonnete ba hore o sebedisa dikgohlopo, kapa etsa bonnete ba hore molekane eo ke utlwanang le yena, o nka dintho tse rerang lelapa. Ka mantswe a mang, o nka di-contraceptives, ene e etsa ka bonnete hore o tseba boemo ba motho eo utlwanang le yena, kapa eo o kenang le yona dikamanong ka mehla yohle.

Maikutlo aka ka dintho tsena tse bapadiswang, tse theolang mmele ke hore, batho bohle ba di sebedisang ba tlameha ba etse bonnete ba hore, dintho tseo ba di sebedisang ho theola mmele, ke dintho tse dumellanang le tsa bophelo bo botle. Ka mantswe a mang, ba tlameha ba etse bonnete ba hore dintho tseo, di dumellana le dintho tsa bophelo bo botle, empa ka nako e nngwe e ba dihlahiswa tsa tlhaho, tse leng hore di ya sebediswa, empa bothata e le hore di na le dikgohlakgohlano, ha di tloha dinthong tsa bophelo bo botle, jwale pele o sebedisa dihlahiswa tsena tse theolang mmele. Etsa bonnete ba hore di tsamaisana le tsa bophelo bo botle.

Haeba motho a o batla ntho e tshwanang le OTP, kapa dinomoro tse tharo tse qetellang tsa karete ya hao. Ela hloko hore eo ha e ka nna ba ha se ditshebeletso tsa nnete, ho etsa bonnete ba hore tjhelete eo ba o tshepisang yona ya tsetelo, e ngata ngata hore khampani eo ke e registered, etsa bonnete ba hore o wa check-a, hore khampani eo e registered e le hokae. Mme e latela melao le dipehelo tse etswang ka hare ho Afrika Borwa, tse dumellang hore batho ba tsetele ditjhelete tsa bona, mme ba fumane ditjhelete tse hodimo, tseo e leng hore ka tsona, o kgona ho etsa bonnete ba hore di kena di le ngata, mme ha o di kenye mathateng, jwalo ka ha ka reng o kena ka hara mathata a tshwanang le bo SARS.

Nna vaccine e ile ya ntshwara hantle, ha ke ya tloha ke bile le ditlamorao tse seng hantle, vaccine ke ile ka enta, mme haka tloha ke bile ditlamorao tse kang bo sedidi, ho se ikutlwe hantle, hore mmeleng ke ikutlwa jwang. E ile ya ntshwara hantle, mme le ha jwale e ntse e tshwere hantle. Ha ke soka ke bana le sefuba seo batho ba buang ka sona ba reng, ke sefuba se sa foleng. Nna ha ke a tloha ke bile le sona, ka mantswe a mang, vaccine e ile ya ba le ditlamorao tse ntle bophelong ba ka, le ha jwale e ntse e ntshwere hantle, le bohloko ba pelo bo batho ba buang ka bona, hore vaccine e tshwere batho ba bang, hore ba be le bohloko ba pelo. Nna ha ke ya tloha ke bile le bona.

Dumela motswalle wa ka ditapole, hoseng ke meriana ya hao hantle, ho na le ditlamorao tse seng hantle bophelong ba hao. Hona jwale o looser mmele, mmele wa hao o ya fokola, le masole a mmele ya hao a o hloleha ho lwanela dinthong tse o tshwereng. Ka mantswe a mang ho bohlokwa hore o nke meriana ya hao, hantle ka nako, e ja, o fumane mafolofolo, o be le matla. Ha o sa je, ha o kgone hore o masole a hao a mmele, ha kgone ho lwanela mahlokong, e leng hore a kena mmeleng wa hao. Jwale ke o eletsa hore o nke meriana ya hao hantle, jwalo ka ha o laetswe ke ngaka kapa mooki, bakeng sa hore o be le bophelo bo botle, o phele hantle, mme o atlehe bophelong ba hao.

Setjhaba se lokela ho hlokomela hore batho ba baholo, ba dilemong tse hodimo, hore ba tshwarehile hantle. Ka mantswe a mang, re lokela hore ka matsatsi le matsatsi, ha se seng motshehare le mantsibuya. Ho etsa bonnete ba hore batho ba tsofetseng, ba hlokometswe hantle ka dinako tsohle. Ha eba hona le festere, kapa lemati le sa kwalehe hantle, moo motho a tsofetseng a dulang teng, jwalo ka setjhaba, re lokela ho etsa bonnete ba hore diphoso tse kang tseo, di ya lokiswa, mme re etse bonnete ba hore ka mehla le matsatsi, batho ba tsofetseng ba na le batho bao ba dulang le bona, beo e leng hore ba ba hlokometse. Mme ba etsa bonnete ba hore, ba dutse hantle, ba hlokomelehile ka dinako tsohle.